Ngingasho nje nami ukuthi ukudla okusheshayo as much as kumnandi, koda kuyakugulisa isikhathi esiningi lokho kudla. Kungcono nje ukudla ukudla okuphekwe ekhaya ungakudli ukudla le komgwaqo ungakujwayeli. Unganakudla nje ngaleso sikhathi kodwa akumele kube yinto oyijwayelayo ngoba ayikho kahle. Izogcina ilimaza umzimba wakho ugcine uphathwa izifo kalula, kanti futhi awuy'vocavoci. So, kubalulekile ukudla ukudla kwasekhaya kwasendlini ukudla kwespunu. Ungadli ungajwayeli ukudla emgwaqeni ngoba ungagcina ngempela ulimaza umzimba wakho.

Ukwabiwa komhlaba isikhathi esiningi emakhaya kwenziwa inkosi. Kwesinye isikhathi ithumela induna. So, if ufuna umhlaba thizeni, kumele uhambe uye enkosini uyosho ukuthi ubani wakwa sibanibani ufuna indawo ewukuthi. Ngakho-ke umndeni wakaZikhali nowakaNgqulunga, benza njalo ukuze bakwazi ukuxazulula indaba. Bahambe baye enkosini, inkosi yabatshela ukuthi, yakwazi ukubahlukanisela iy'ndawo. Umuntu nomuntu wathola indawo yakhe. Ngaleyo ndlela kwaba khona ukuthula endaweni. So indaba yagcina ixazululeke kanjalo, khona lapha . Umndeni wakaNgqulunga nowakwaZikhali banokuthula.

Umdanso enginawo yikho nje ukuthi ukugida nokusina, ukugida indlamu. Kundlulisa umlayezo ubuciko, ubunsizwa konke lokhu nokuy'qhenya nje ukuba umZulu, kanti lezi izindaba zangomlomo ey'dluliswa ngomlomo njengey'phicaphicwano, njengey'nganekwane. Lezo nje ezokuthi zikukhulise isiko, ziveze ubuciko bethu njengamaZulu. Zonke lezo zinto lezo ziyasiza ekwazini isiZulu, nokujula nje ngesiZulu, phecelezi. So, kuyasiza kakhulu lokho, yizo zonke izinto esijwayele ukuzenza ukuze sikwazi ukukhombisa ubusiko.

UNomalungelo bakithi, into eyenzeka ukuthi kwafika nje umphakathi, kakhulukazi omama bezomkhulisa. Bemutshela nje ukuthi njengoba manje esengene esigabeni sokuba yintombi kumele ay'phathe kanjani emphakathini, esikoleni, ekhaya. Intombazane iy'phatha kanjani, intombi iy'phatha kanjani? Zonke lezo zinto lezo ukumfundisa nje ukuthi imukhulise zonke nezinto angabhekana nazo. Nanokuthi nje bamutshele ukuthi noma ngabe kuthiwa ubhekana nani bakhona bona akaboza azocela ulwazi kubona ngoba bona sebedala bayihambile le ndlela. Ingakho nesiZulu sisho ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. So, uma uNomalanga nje yikho lokho abakwenza komphakathi.

Mina into ebengingayenza nje ukuxazulula iy'ndaba zokungqubuzana phakathi komakhelwane bobabili. Ukuzwa nje ingxenye nengxenye yomuntu ukuthi yini ezayo, yini le edala ukuthi beze bexabane. Ngizame ukuzwa isayidi ngaphandle kokuchema. Ngizame ukuzwa nje ukuthi ingxenye nengxenye yomuntu ithini? Khona sizokwazi ukuthi sifike esivumelwaneni sokuxazulula le ndaba. Bengingabheka nje ukuthi umuntu ngamunye ngamunye ngamunye ukhala ngani. Khona sizokwazi ukuthi sikhulume ngoba yonke into uma yoniwe ngomlomo kuphinde futhi ilungiswe ngomlomo. Ngizama nje ukuthi siyixazulule ngaphandle kokuchema. Sikhulume nje sonke ngaphandle kokuchema. Ilokho nje ebengingakwenza.

Emantombazaneni nje angithi nje amaZulu khona kuthiwa into ekuthiwa umemulo eyenzelwa nje intombazane esikhulile. Esuka from ukuba intombazane to ukuba umuntu osekhulile impela osengakwazi nokuba nesoka. Ngiqhathanisa amanye amasiko angiwazi ngabe ngiqamba amanga. Amanye amasiko angiwazi koda amakhono uwakhombisa ngokuthi bevunule, besine. Lokho kuyakhombisa ukuthi bona basuka bayay'qhenya futhi nangemvelaphi yabo. Ilokho nje engingakusho, ukuvunula, ukusina, ukufaka zonke izinto lezi ey'fakwayo.